Sa ntlha, ke tlhaloso ya seemo, ditlhotlhwa tsa data di kwa godimo. Sa bobedi, batlhokatiro ba a ama jang ke seno. Sa boraro, se se diragalang ka kakaretso. Sa bone, tsela e re ka tokafatsang ka yone.

Nna ke dirisa data ya Telkom, ke reka data kgwedi e nngwe le e nngwe ka two hundred and sixty rand, e tshuma ka twelve-fo ya bosigo, e tima ka seven ya bosigo ke unlimited data. Ke bona e le kaone e le botoka gore nka e dirisa ebile ga e gobatse le dipotla tsa me.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke two hundred and fifty rand mme ke e dirisitse lobaka la kgwedi. Data e fa motho a e batla ga e ture o e reka ka madi a kwa tlase mme ebile e dula sebaka.

Ke data ya unlimited data, data e e sa feleng. Nna e a ntumedisa gobane ke kgona go tsena mo inthaneteng yotlhe mafaratlhatlha otlhe ke dire sengwe le sengwe se ke se ratang motshegare kaofela.

Mafaratlhatlha a five G a tlo re thusa go le tota gobane re tlo kgona go berekisa inthanete ya rena ka ntle ga go tshwenyego ga o re inthanete e bokoa e bonya ga e bereke sentle fa five G e fitlha re tla kgona go dira dilo tsa rona sentle re iketlile ka nako e nngwe le e nngwe ka mokgwa yo mongwe le yo mongwe ntle le pelaelo.

Fa o batla go tsenya data o dialer dinomoro le tse, star one eight eight star o tsentshe dinomoro tsa data kwa bofelelong o tsenye hash-e mme data ya gao e tla ba teng o tla fumana data ya gago.

Nna data ya ka e ka fela pele ga nako nka reka data e nngwe, fela ke netefatse gore e nngwe e ke e rekileng ga ke e dirise go feta tekano mme fa data ya ka e sa fetse kgwedi ke tla netefatsa gore ga ke tsene di-internet-e kgotsa mafaratlhatlheng kgafetsa-kgafetsa ke tsena ka dinako gore ke kgone go boloka data gore e seke ya fela pelo kgwedi e wela.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke re ko reka data ke reka moya wa two hundred and fifty mme ke go fetolela ko data-eng. Re ka boloka data ya rona ka go e dirisa sentle ka go se tsene thata kwa mafaratlhatlheng le go se lebelele di dikgatiso kwa mafaratlhatlheng tse dingata di-video tse dingata re gafole ka mokgwa o re tsenang kwa mafaratlhatlheng kwa inthanete ka teng, bosigo re robale re ikhutse, re ntse re ikhutsise mebele re tla tsena mafaratlhatlheng go sele.

Fa ke le kgakala le tsala ya me mme a tlhoka data nka mo abela data ka go dialer star one two three star mme ke kgethe nomoro ya bo ten e reng transfer data mme ke kenye di-number tsa gagwe ke mo transfer-rele data a kgone go romela Email ya gagwe.

Dithulaganyo tse di lekanyeditsweng di tla nna teng ka ntlha ya gore di laola tiriso ya data mme di thusa go laola ditshenyegelo.

Ee, megala ya botlhajana e siametse go ka dirisiwa ke baithuti gobane ba kgona go 'ira dipatlisiso ka yona mo mafaratlhatlheng a di inthanete.

Go tlhabolola ga AI le thekenoloji go tshwana le sebetsa ka yona kgotsa o sala morago mo ditheong tsa thuto e kwa godimo, di tshwanetse go ikamogela diphetogo tse di tlang ka thekenoloji ka go fetola mekgwa ya thuto, patlisiso le boitlhompho jwa dithuto mme gape di sireletsa botshelo jwa batho le botsogo jwa tlhaeletsano.

Thekenoloji ke se diriswa e ka agang kgotsa ya senya go ikaelela ka gore re dirisa jang le gore le laola jang dilo tse jaaka AI, di-fake bots le data mining di tlisa dithuso tse dikgolo mme gape di ka tlisa mathata fa re sa di dirise sentle.